Izikole zingaqinisekisa ukuqeqeshwa okwanele kwaqeqeshi kwezokuphepha kanye nosizo lokuqala ngokuhlela izifundo ezisemthethweni eziqhubekayo, ezifundiswa izisebenzi zezempilo noma izikhungo ezifanele. Lokhu kuhlanganisa ukufundisa indlela yokusingatha izimu eziphuthumayo, ukuphathwa kwezinhlungu noma ukulimala ngesikhathi semidlalo nokwazi ukusebenzisa izinsiza zokuqala zokusiza.

Uma ngihlulwa umdlalo phambi kwabangani bami, ngivame ukuzizwa kancane ngidumele noma ngiphoxekile, ikakhulukazi uma bengibheke ukuthi ngizogwina kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngiyakwazi ukubona ukuthi umdlalo uwumdlalo nje, akusho ukuthi ngingaphansi kwabanye noma angikwazi ukujabulela isikhathi nabo. Ngicabanga ukuthi indlela esibhekana ngayo nokuhlulwa ibalulekile ebunganeni, uma sonke sihloniphana futhi sihlekisana ngendlela enhle, lokho kuqinisa ubungani bethu, benza ukuba lula ukwekezelelana nokufunda komunye nomunye.

Omunye wemisebenzi engiyithokozelayo kakhulu ngesikhathi sokuncebeleka ukudweba, ngihlala ngikuthola kukhulekile kakhulu ukuhlala phansi nephepha lami noma i-sketchbook, ngihlele imibono yami ngiyiyenze imidwebo. Ngivame ukudweba imvelo, ezindawo engizivakashelayo noma abantu engibabonayo ezimpilweni zami zansuku zonke, lokho kungisiza ukuthi ngikhulule imizwa yami futhi ngiveze ubuciko bami ngendlela engachazeki ngamazwi.

Ngizothatha isinyathelo ngokushesha ukuze ngiqinisekise ukuthi wonke umuntu uzizwa ephephile futhi ejabule. Ngizobiza uZiyanda noSiyanda eceleni, ngikhulume nabo ngendlela enokuthula, ngizomtshela uZiyanda ukuthi ngephutha akufanele agibele ulayini ngoba umthetho walomdlalo ucacile kodwa futhi ngizomqonda ngoba naye kungenzeka ukuthi wayejabule kakhulu, wagcina enganaki imingcele. Ngizobheka kuSiyanda ngimchazele ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu benze amaphutha, ikakhulukazi uma bejabule noma bezama ukunqoba, ngizomkhuthaza ukuthi asixolele uZiyanda ukuze siqhubeke nokuzijabulisa sonke.

Ngicabanga ukuthi ubuchwepheshe bube nomthelela omkhulu emidlalweni yezingane eminyakeni yamuva. Namuhla izingane zidlala kakhulu ngezingcingo, ama-tablet noma i-TV kunokudlala phandle nabangani. Lokhu kunenzuzo yokuthi imidlalo yesimanje yama dijithali ingasiza ekufundeni, njengemidlalo efundisa izibalo noma ulimi ngendlela ejabulisayo.

Ngithanda kakhulu ukuzilibazisa kwangaphandle, ikakhulukazi ukuhamba ngezinyawo emaceleni kanye nokuhamba ngebhayisikili. Le misebenzi ingisiza kakhulu ukuthi ngiphumule futhi kunciphise ingcindezi. Lapho ngihamba ezindaweni zemvelo, ngizwa umoya omusha, ngizwa izinyoni zicula futhi ngikude nomsindo wedolobha, lokho kudambisa ingqondo yami.

Ngicabanga ukuthi izikole kufanele zibambe iqhaza elikhulu ekuvimbeleni ukulimala kwezemidlalo. Okokuqala, kubalulekile ukuthi kuqashwe othisha bezemidlalo abaqeqeshiwe, abazi ukuthi bangawuqondisa kanjani umdlalo ngendlela ephephile. Abafundi kumele bafundiswe indlela efanele yokuzivocavoca ngaphambi kokudlala ukuze imisipha yabo ifudumale futhi kube lula ukuhamba ngaphandle kokulimala.

Omunye umdlalo engangiwuthanda kakhulu ngiseyingane kwakuyi-hide and seek noma uthi, zama ukungithola. Lo mdlalo wawujabulisa kakhulu ngoba wawuhlanganisa ukugijima, ukufihla nokucabanga ngendlela yokukhipha abanye. Ngangiwudlala nabangani bami ntambama, sigijima, sizungeza izindlu nezihlahla, sihleka futhi sithokozile. Ngicabanga ukuthi izingane zanamuhla zingawujabulela kakhulu lo mdlalo uma nje bezonikwa ithuba lokuwudlala ngaphandle nabanye. Nakuba bejabulela imidlalo yamadijitali, imidlalo enjenga le ingabasiza baphume ezindlini, basebenzise umzimba futhi bafunde ukuxhumana nezinye izingane.

Izikole zingathatha izinyathelo eziningi ukuze izikhungo zemidlalo zifinyeleleke kubafundi abakhubazekile. Okokuqala, kufanele zakhe noma zilungise izindawo zemidlalo ukuze zibe nezindlela ezilula zokungena, njengamadrinki, amanzi, izindlela zama-wheelchair nezindawo zokuhlala ezifanele. Kubalulekile nokuthi kube nemishini efanele efana namabhola alula, izihlalo ezikhethekile zemidlalo noma imishini ethambile ukuze kube lula futhi kuphephe ukudlala kwabo.